Ke ne ke tshogile tota ke ya Bokone Bophirima e le la ntlha ke pagama sefofane, go mme ke ne ke itumetse ka fa go na le letshogo.

Nka rata go pagama sefofane sa ga Airways, mme o ke fofela ka kwa Bokone Bophirima ka hobane ka toro ya me.

O tlamehile go lokisa sengwe se ba reng ke visa gore o kgone go tlolela kwa nageng ya Nigeria, go mme fa o fitlha ko Nigeria o tlamehile go netefatsa gore ke teng fa teng.

Tiriso ya dibese ke rata go menagano ka lebaka la gore re duela madi a le ko tlase.

Go ya ka nna go reka karata ke botlhale ka gonne batho ba le bantsi ba dirisa bonokwane fa ba namela kgotsa ba dirisa dibese.

Go ya ka nna ke nagana gore ke tlhompho le boikokobetso.

Fa go na le strike batho ba ba yang tirong ba palelwa ke go dirisa dibese ba tlamehile ba dirise ditekisi, and-e ka moo go diriseng ditekisi ke go duela madi a le mantsi tota.

Go ya ka nna ka nako e e leng gore babereki ba ya tirong ka yona.

Nnyaa gantsi fa ke dirisa bese ke phela ke ntse ke le fa nakong ga ise ke latelwe.

Go ya ka nna gaise ke bone sepe ka ga ditshupetso tseno tsa dibese.

Bese e diretswe go rwala batho ba le bantsi tota, go mme ba e leng gore ba ya kwa ditirong gantsi ke ka moo e ka se tsamaye mo metseng.

Go ya ka nna ditlhotlhwa tsa go dirisa dibese di kwa tlase thata, go mme basebetsi kapa bakgweetsi ba dibese ga gona fo ba amegang teng ka dituelo tsa bone ka gonne ke batho ba le bantsi ba ba dirisang dibese and-e ke madi a le mantsi a tsenang mo kgwebong ya dibese.

Ke ne ke ya go lesome ka gonne bese e kgone go rwala morwalo o montsi wa batho.

Pelo ya ka e ka rotha madi ka nnete ka hobane di re thusa thata ka hobane re duela madi a le kwa tlase fa re di dirisa dibese.

Ke stop-o sign-e ka gonne se letlelela gore batho ba kgone go tsamaya dikoloi kapa dijanaga di ema.

Nako nngwe o ka fitlhela motho a itlhaganetse go mme a naganne fela go ya kwa tirong, are o tshela mmila kante go na le sejanaga se se tlhang se siana ka lobelo a kopana le kotsi teng.

Baesekele e go thusa ka go fitlha kwa o kgonang go fitlha ko teng go tshwana le sejanaga, empa 'tsatsi lengwe e kotsi ka hobane o tla tsena tsietsing le sejanaga.

Ntlha ya go dirisa dipone tsa mmila ke go fokotsa dikotsi tse di diragalang mo mebileng, ka hobane go na le bakgweetsi ba e leng gore fa ba le mo sejanageng ga ba nagane gore go na le bana ba bangwe mo mmileng.

Gantsi mo mebileng fa pula e nele ditsela di a senyega, and-e batho ba ba tsamayang ka maoto ba tsena mo metsing.

Gongwe ga go bonolo go ka tsamaya ka baesekele kapa ka maoto fa o ya tirong ka gonne dikotsi di le dintsi o tla bona o tsene tsietsing kapa kotsing ga dikebekwa.

Ke rata go dirisa mmila yo o ke itseng batho ka hobane ga ke batle go tlhakana le dikotsi.